Ndingathatha amanyathelo amabini aphambili. Ndizame ukufowunela iinkonzo zokuxakeko, ndenze amanyange amalinge ngoko nangoko afana nokunceda usapho ukuba baphume, ndizame ukukhupha amanzi endlini.

Ayilocebo lihle eli ngokuba kungamenza agule kakhulu kuhle ne-CD four count yakhe aphele elala esibhedlele, abe nayo neAIDS.

Into yokuqala ethi qatha yinto yesi sifo sichaphazela inqanaba leswekile emzimbeni, ungakwazi ukuyilawula umzimba. Siqhelekile isifo kwaye sidinga ulawulo olungapheliyo. Kufuneka isigulana sihlale sihlohla inqanaba leswekile.

Ewe, nangona iinkokheli zesiNtu zinokuthintela ngamanye amaxesha ukufikela kwiinzuzo zocwangcisontsapho, ukubaluleka kosapho olunempilo nolunganyanisekanga lolwathiso olunikwayo ngabazali nabadala.

Ukuze inqwelo yezigulana ikhawuleze ifike xa ibizwa phantsi kweemeko zongxamiseko ezilalini, kufuneka kwenziwe ulwakhiwo kweziseko zophuhliso ezisemgangathweni konyuswe nenani lweenqwelo.

Ukugonywa ngokuchasene nesifo iCOVID-nineteen kube ngenye yendlela eziphambili ezisetyenziswa ukukhusela abantu. Iziphumo ezilungileyo nezinxulumene nokugonya, iziphumo ezilungileyo zokugonywa ukhuselwa ekusuleleni abantu ngokukhulu ukhawuleza.

Ngokolwam uluvo, abantu abaninzi abanalwazi olupheleleyo phakathi kwamayeza anegama lebhrendi kunye namayeza e-generic. Amayeza ebrendi laa ngamayeza aqala ukuphuhliswa yinkampani ethile, amayeza ejenerikhi ngamayeza enziwe emva kokuba i-patent yebrendi iphelelwe lixesha.

Ukuphucula ukufikelela kwimibutho yezempilo, ukuphucula ulwazi nolwazi babantu nokunikezela ngeenkonzo.

Izicimamlilo zibalulekile kakhulu ekulweni nemililo ematyotyombeni, ukucocwa kweendawo ezizongezileyo nokusebenzisa izinto ezinqanda umlilo.

Ukuxhasa abantu abaphila ne-HIV and AIDS kunceda kakhulu ekuphuceni impilo yabo nakwintsebenziswana yoluntu. Imfundo nolwazi oluchanekileyo, uthi ufundise uluntu ngomxholo we-HIV and AIDS.

Ewe, ndiyayazi ukuba kukho iimeko ezininzi apho amadoda angafumani unyango emva kokulimala emsebenzini. Kwakukho indoda eyayisebenza kwiindawo zolimo okanye kwimveliso kwaye ngexesha lomsebenzi waphulukana nesandla sakhe. Indoda yahlala ngaphandle konyango olufikelelekileyo, nto leyo eyabangela ukuba umonakalo ukhule, wabangela intlungu engapheliyo kunye wagula kakhulu.

Ukuthintela usasazo lwe-HIV kukhuseleko lwasentliziyweni yesifo kwaye zikhona iindlela ezininzi ezinokunceda ukuphucula ulawulo kunye nokuhanjwa kwezinto. Kuqinisekiswe ukuba iinkampani ezithengisa iikhondom ziyakwazi ukuhambisa iikhondom ngexesha.

Ukuze abantu bakwazi ukuvelana kakuhle namabhinqa abajongene nodandatheko lwasemva lokubeleka kubalulekile ukufundisa uluntu ukuba lo mqoba wengqondo unokunyamezelwa ukufundisa indlela yokunceda nokuxhasa, nokulwa iingcinga ezingalunganga.

Uxolo mntanam, masithethe kancinci ngento ebizwa ngokuba uxinzelelo lwengqondo. Uxinzelelo lwengqondo yindlela umzimba nomqondo wakho ovakalelwa ngayo xa ujongene nezinto ezinzima okanye ezikukhathazayo. Umzekelo, xa ufunda izifundo ezininzi okanye xa kukho ingxaki ekhaya okanye esikolweni ungaziva udedekile, ukhathazekile okanye ungakwazi ulala kakuhle.

Amaqela enkxaso adlala indima ebalulekileyo ekuncedeni abantu abaphila ne-HIV ukuba bathathe amayeza ngendlela efanelekileyo. Nazi iindlela eziphambili amaqela enkxaso anokunceda ngazo. Ukubonelela nenkxaso yengqondo neyemvakalelo, ukukhathaza neziphandakanye rhoqo, nokubonelela ngolwazi olucacileyo nolufanelekileyo.

Olwam uluvo, ukuba isigulo sakho asikafumani unyango olufanelekileyo esibhedlele kwaye ufuna ufumana uncedo olungakumbi ungaya. Awunokuya ukuba ukungaya kwisangoma kuthetha ukuyeka okanye ukungayenzi imiyalelo yekagqirha okanye unyango lwesayensi.

Kubalulekile ukufunda, ukubonelela ngemfundo ebaninzi nolwazi malunga nokukhubazeka ukuze abantu baqonde iimfuno, amalungelo kunye nezakhono zabantu abakhubazekileyo. Ukuphucula umthetho kunye nemigaqonkqubo, ukuqinisekisa ukuba kukho imithetho ekhuselayo amalungelo abantu abaphila nokukhubazeka kwaye imithetho le yenziwa ngempumelelo.

Kwakukho umhlobo wam owayehamba ngemoto yakhe wafumana ingozi endleleni, wayelimele kakhulu. Kwafika uncedo lokuqala bahlola imeko yakhe ngokukhawuleza. Bamnika uncedo lokuphefumla, bamisa ukuhamba kwegazi ngokusicinezela amabali elimali, baphathisa ngokukhawuleza esibhedlele.

Olwam uluvo, umntu ukholelwa kwinto akholelwa kuyo. Abanye bakholelwa kwisiNtu bangaya, abanye bakholelwa kwiBhayibhile bayathandaza, abanye bakholelwa kwisayensi. Ndithi umntu akayenzi into angakholelwa kuyo.